Ke ile ka utlwela hore dimela tsa fynbos di na le tlhaho e itseng e fapaneng le tse ding tsa dimela tse haufi le tsona, mme di fana ka melemo e mengata ho batho le diphoofolo. Re na le dimela tse ka jang ka fynbos, mme dimela tseo tse ka jang ka fynbos ke rooibos, honey bush le , mme fynbos e na le melemo e meng ya o ya yona e leng phepo e nepahetseng phokotso ya tshenyo ya tlhaho. Sena se bontsha hore fynbos ke se seng sa dimela tse bohlokwa haholo maphelong a rona, mme di re thusa hantle ka phedisano e hantle mmeleng ya rona, mme ha di senye le tlhaho ya rona jwalo ka dimela tse ding.

Se neng se thibela bo nkgono ba rona hore e be beng ba dipolasi, ke hobane nakong eo ya apartheid makgowa e ne e le bona ba nkang karolo ho dintho tseo tse kang tse jwalo. E ne le bone re bona e le bona ba tla ba le dipolasi mme batho ba batsho e be bona ba sebeletsang dipolasing tsa bona. Mmuso o fetotse seo hobane, ho na le ba bang ba labelang hore ba be le dipolasi tsa bona bathong ba batsho. Mme kajeko lena re bona batho ba batsho ba na le dipolasing tsa bona, ebile ba atlehile haholo dipolasing tsa bona ka lebaka la tsebo eo ba nang le yona ya dipolasi. Ho lema ho jala ho hlokomela dimela le diphoofolo.

Lenaneho lena la ho fafatsa la Lefapha la Temo, le kenyelletsa mefuta e fapaneng ya mekgwa e kang ho fafatsa di-chemical e tsa ho thibela diphoofolo, ho sebetsa ho sebedisa dikgohlano kapa ho phethela mekgwa ya lemo ya tlhaho. Ho thibela ho hlaha ha diphoofolo tse senyang. Ra tseba hore ho na le diphoofolo tse kotsi ho dintho tsa tlhaho, ke tse senyang, tse sa kgathalleng botle ba tlhaho. Mme lenaneho le, le thusa ka seo hore ho thibela diphoofolo tsena tse senyang le batho bana ba senyang.

Ditlama tseo ke di ratang haholo ke tse tharo feela, ya pele ke Rosemary, ke e rata haholo bakeng sa ho eketsa tatso ho nama. Ya bobedi e molemo haholo bakeng sa salad-e le pasta, mme ke e rata haholo dijong tseo. Ya ho qetela e leng mint yona e thusa ka ho eketsa tatso e fresh-e le e monate ho di-desert-e kapa dino tsa metsi. Le yona ke e rata haholo feela, hobane e etsa hore motho a utlwe hore ntho a enwang e foreshe hakae.

Nna ke bona mmuso o sa thuse batho. O fa batho naha jwang e omelletseng? Ebile ho se na letho le tla holang moo? Motho ya ka batlang ho bula kgwebo ya hae a ka se etse tjhelete, hobane ho tla be ho omme ha tlo kgona ho jala dimela, ha a tlo kgona ho ba le diphoofolo, Diphoofolo di tlo di tlo shwa ke komello. Dimela tsona ha di no hola hohang ke komello eo e moo.

Se etsang hore re se ke re ikgantsha ka se, ke hobane matsatsing a jwale batho ba itshebeletsa ba na le ditjhelete. Mme ka seo ba kgona hore ba ye dingakeng tsa sekgowa ha ba kula. Ba fumane meriana yohle eo ba kae hlokang, hobane ho sebedisa meriana ya setso ho senya nako hobane tlamehile e etsuwe, e emelwe hore e sebetse hantle. Hore motho a enke ho fola, empa ha o ile ngakeng ya sekgowa, o fumana thuso ka yona nako eo.

Seo nka se etsang ke le rapolasi hore mobu o se ke a tsamaya le pula ha pula e fihla, ke hore ke jale dijalo kapa dimela tse nang le metso e tiileng. Seo se tlo nthusa hore ke se ke ka tshwenyeha ha pula e na ka matla, kapa e na e le ngata haholo. Mme hore ke tshepe hore pula ha e fihla e ka se tsamaye le mobu wa ka, ke lokela ho netefatsa ka mehla le mehla ka ho ya ho hlola se etsahalang tshimong kapa polasing.

Ha ne ke le rapolasi, ke ne ke tla ke ne ke tla thabela metjhini e le kannete, hobane metjhini ha e nke nako e telele ho qeta mosebetsi. E etsa mosebetsi ka pele, e etsa mesebetsi e be bobebe. Ha o tshwane le ha batho ba tla polasing ba tlo sebetsa, hobane ha ba tla ba tlo sebetsa, mosebetsi o ba mo ngata, o ba mo telele mme ba dieha ho qeta. Seo se ka di ya kgwebo ha motho a ena le kgwebo, se ka diehisa kgwebo ho etsa tjhelete, hape nako e ya tsamaya ha e eme.